AI e tla thusa le go boloka nako go fokotsa diphoso mo go tlhokomeleng bareki ka gonne e tla go fa tlhaloso ka botlalo ka seo o tla beng o batla go itse ka sona.

Ke ne ke tla ba ruta go araba mogala le go direla motho o mongwe mogala ka gonne ke seo se se botlhokwa.

Batho ba ka ithuta go le gontsi mo go diriseng ga technology ka gore go dirisa internet-e le di-computer-a go ka ba thusa go nna le kitso ya dilo di le dintsi jaaka go batla tiro, go reka, go romela molaetsa email.

Go botlhokwa gore batho ba itsisewe fa Wi-Fi ya setšhaba e sa dire ka gonne seo se thibela gore bao ba ba tswang mafelong a a kgakala ba nne le kitso le tshedimosetso.

AI e tshegetsa bareki botlhe ka ditirelo tse di itlhophileng gape tse fapaneng go tshwana le motho yo o dirang ka tsa kgwebo kapo boenjiniere le barutisi le barutwa.

Tse di leng teng gantsi di batliwa ke tse ntshang bodutu gape di na le thuto ka tsa maphelo le lefatshe le re nnang mo go lona.

Go nna le di-subscription tsa didiriswa tsa satellite go ka nna le molemo bogolo jang fa o di abelana le ba bangwe, gonne bangwe ba ka rata go bona boitlosabodutu kapo go bona dikgang fela, dikgwetlho tsa teng o ka duela ditshenyegelo tse di kwa godimo.

Botlhokwa jwa dikgang tsa pampiri di akaretsa go tsenya dikgang mo phatlhalatsong ya dintlha fa gare ga dinaga tse di dirisang technology ya dijithale go oketsa tlhokego ya dikgang mo bathong.

Di-company tsa Telkoms di ka dirisa AI go lemoga le go laola mathata a network ka go dilo tse di sa siamang mo network-eng pele di ka dira kotsi gape le go kgotlhela ga data kgotsa go tsena ga batho ba ba sa dumelweng, e tla kgona go fokotsa ditshenyegelo le go ntlafatsa bokgoni jwa network seno se ka tswela Aforika Borwa mosola thata.

Ditlhopha tsa thekenoloji tse di tla nnang le seabe mo botshelong jwa rona ka ntlha ya botswerere jwa maikeletso mo nakong e e tlang di akaretsa ka go thusa go dira ditiro tsa bona ka fao e ka kgonang go tshwana le thekenoloji ya five G le inthanete ya dikgomololo le ya Blockchain.

AI e tla fetola tsela e di tlhokomelang le go etsaetsega ga bareki ka go laola dikgang tsa bareki go rarabolola mathata a bareki ka fao e ka kgonang go laola le bareki ka data kgotsa oketsa tlhokego ya bareki le go ntlafatsa bokgoni jwa tlhomamiso.

Go kgaolwa ga motlakase go ka ama tiriso ya Wi-fi-a mo malapeng le mo mafelong a tiro gonne Wi-fi-a e tlhoka motlakase gore e dire, router e e tsamayang le battery e ka nna tharabololo e kgolo e atlegileng ya go kgaolwa ga motlakase ka gore di ka dira gore Wi-fi-a e tswele le go dira le fa go sena motlakase di na le molemo o mogolo ka nako ya loadshedding.